Amaphepha afunekako nawuvula i-akhawunthi yebulugelo kufuneka umazisi, kufuneka iphepha lamanzi likamasipalada wangekhenu. Bese nangabe uyaberega-ke kufuneka ne-payslip.

Kuqakathekile ngoba ubulunga imali endaweni ebulungekileko begodu uzoyiberegisa mhlazana kuvela izinto ezingakalindeleki epilweni ezizokudinga imali.

Amaphephakho ekuzokuba yiphepha likamasipalada wangekhethu lamanzi, ekuzokuba bufakazi bokuthi uhlala kuphi, uthatha nomazisakho bese utjhinga ngebhanga. Ebhanga-ke kuzoba nabantu abazokurhelebha ukuvula i-akhawunthi yebulugelo lemali.

Kufanele ubuze ukuthi inzalo yemali oyifakako e-akhawunthini leyo ikhamba njani, uyokuthola malini, izala njani nawuloko uyibekile. Kwesibili, kukuthi mhlazana ufuna ukuyikhipha imali leyo uyikhipha bunjani.

Ulikhetha ngokuqala isimo sakho seemali ukuthi ukhona ukubulunga imali engangani ngenyanga nokuthi uthola imali engangani. Ozokukghona ukuyikhipha ebulungeni lapho

ngokuthi ingalahleki, ingetjiwa nokuthi nakwenzeka iingameko esizibonako lezi iinkhukhula nemililo, zingayifinyeleli imalakho.

ubhala imininingwana yakho efomini.

Ngeyokuthi i-akhawunthi leyo iberege nokuthi kube nobufakazi bokuthi i-akhawunthi yakho nokuthi ibhadala iindleko ezihlangene nokuvula i-akhawunthi njengokuthi, iindleko ezifana nokuthi

Iphini, yinomboro yakho eyaziwa nguwe wedwa yesiphirini oyiberegisako ukuthi uthole imali leyo oyibulungileko iqakatheke khulu, ngombanyana umuntu ophethe inomboro leyo nguye okhona ukuthola imali leyo.

Indlela ephephileko yokUberegisa i-ATM kukuthi kokuthoma, uqale uyelele ibhoduluko lakho la ukhona i-ATM leyo, kokuthoma. Okwesibili kukuthi ungakhulumisi abantu nawuse-ATM ukhipha imali namkha Uberegisa i-ATM.

Iye, amaqhegu neenlukazi bavumelekile bona nabo bavule i-akhawunthi yokonga imali.

Umuntu angalithola ngokuya ebhanga ngaphakathi namkha angalithola ngokudosa iphepha ekuthiwa statimende se-akhawunthi yakho namkha ngokuya e-ATM, uhlole ubujamo be-akhawunthakho emtjhinini we-ATM, ngokusebenzisa ikhathi lakho nenomboro yakho yesphirini namkha iphini.

Umuntu angafowunela inomboro yebhanga yakhe ayazise bonyana ulahlekelwe likhathi balivale ikhathi namkha aye ebhanga ngaphakathi ayobazisa ukuthi ulahlekelwe likhathi, bakwazi ukulivala lingasaberega.

Umuntu fanele aye ebhanga yakhe ayobazisa ukuthi, ulahlekelwe yiphini yokukhipha imali. Ukwazi namkha bayitjhugulule enze etjha, athome phasi enze

I-debit card, yikarada oliberegisako ukukhipha imali emtjhinini we-ATM. Okwesibili, yikarada ongaliberegisa ukubhadalela izinto ozithengako estolo.

Kusukela eminyakeni eyi-thirteen. Wenzelela ukuthi ufunde usesemncani ukubulunga imali, ukhule nayo into le yokubulunga imali, uthome usesemncani. Minyaka engiyibone irerhe mina minyaka, eyi-thirteen.

Iye, itheknoloji iwalethile amatjhuguloko nakuza ekuvuleni i-akhawunthi, ngombanyana uyakghona nje ukuvula i-akhawunthi ngaphandle kokuya ebhanga ujame umjeje, ulinde imini yoke ukuthi urhelebheke. Uyakghona ukuyivula njesi, Uberegise i-phone nawune-internet Uberegise i-phone namkha Uberegise ikhomphyuthara ukuvula i-akhawunthu usekhaya.

Mina nginaso isbindi sokuvula i-akhawunthi nge-inthanethi. Ngithembe iinsetjenziswa nemithetho nemigomo ebekwe yibhanga ukuvikela imininingwana yami nemalami.

Kuqakatheke khulu ngombanyana imali leyo zabe uyiphethe ngiyo imali ezokusororha nawukwelinye ilizwe. Ngitjho ukuthini, ngitjho ukuthi ngiyo ozokukghona ukuthola ngayo amalalo, ngiyo ozokukghona ukuthola ngayo ukudla begodu ngiyo ozayiberegisa nasele kosele ibuyele emuva ekhaya.

Ngokubona kwami into edla imali khulu nawuthatha ikhambo yindawo yokulala namkha malalo ngombanyana amawotela abhadelelisa qobe busuku imali nawuyokulala khona yeke ngibona ngathi yiyo namkha ngiyo into edla imali khulu nawunekhambo.

Bengizokuthi atlole phasi imali ahlele ukuyiberegisa bese-ke aberegise yona kuphela angakhambi nemali eyongezweko ngombanyana nakunjalo uzoyimorosa imali.

Ngitlola phasi ngitlola phasi ukuthi ngikale imali engifunda ukuyiberegisa nangisekhambenelo ukuthi ngingaberegisi imali enengi ngiyazikalela inani lemali engiyoyiberegisa nangisekhambeni.

Ingaba nomthelela obumbi ngombanyana nangabe amandla weranda ayehla angaphetjheya uyokuloba imali enengi.

Ngingamtjela ukuthi uSuhla amandla weranda ehlile emarageni njengoba sazi ukuthi amandla weranda ayakhuphuka namkha ayehla manjesi iranda naliqathaniswa ne-dollar iranda alinamandla alingana ne-dollar ngakho-ke imalakhe izoba yincani.

Ngingamyelelisa bonyana awoje awonga imali ngaphambi kokuthi akhambe athathe ikhambo lelo.

Ngingamyelelisa kobanyana athenge amathikithi eendaweni zeqiniso angagadi ukuthi mhlambe emathikithi atjhiphile angatjelwa mumuntu omunye akathenge ekhamphanini ayithembako kwaphela angathengi emntwini.

Mina bengizokuthi eemfowunini zabo bangene ku-inthanethi bazokuthola izinto ezibizwa ngama-APP ezingabarhelebha ukubala iimalezi nabangale ngaphetjheya.

Kuqakathekile ngombanyana awufuni ukuzithola ungaphetjheya enarheni ongayaziko nabantu ongabaziko uphelelwe yimali bewubhalelwe kubuya ekhaya ungazithola usemrarweni.

Abantu abanengi umraro abahlangana nako kukuthi imali le iba yincani nabasele bayitjhugululela emalini yezwe elitjha. Bona ubunengi babo bebazitjela ukuthi imali yangapha iyalingana neyangale kghani uthole ukuthi akusinjalo.

Kungombanyana amazwe iminotho yamazwe ayifani yeke namandla weemali zamazwe azikazokufana.

Iye, kukatelelekile ngombanyana nakakwazi ukubala iimalezi azi ukuthi zitjhentjhwa njani ukuthi iranda lilingana nemali engangani ngaphetjheya lapho akusilula ukuthi abogalakajani bamsahlele bamthathe iimalezo.

Ngingathi yenza irhubhululo wazi ukuthi kuberegiswa imali njani umnotho wakhona ujame njani amandla weranda nasiwalinganisa namandla wemali yenarha leyo ayenza malini bese uyakghona ukuzilungiselela ngokunjalo ngaphambi kokuthi uye ngaphetjheya ukhambe wazi.

Awa, angiboni ukuthi kuyakghonakala ngombanyana into yokuhlela iimali yinto ethatha isikhathi ifuna isikhathi uzihlele kuhle manjesi angazi nobanyana kuyakghonakala ukuthi wenze njalo edoyelweni laboflayi na.

Iye, iye kufanele ayibikele ibhanga ukuthi uyakhamba ayoyangaphetjheya ukuthi bebhanga nabo baphose ilihlo nange kunamatjhuguluko angakajwayeleki angekho begodi kuthi bangebhanga bangarareki nakasele aberegisa imali yangaphetjheya bazitjela ukuthi mhlambe butsotsi namkha intwezinjalo so kufanelekile abazise kubaluleke khulu kuqakathekile.

Mina ngingakyelelisa ukuthi kubhedere uphathe ikarada nawunekhambo elide ngombanyana nakungenzeka abotsotsi bakusahlele nawuphethe ikarada uyakwazi ukulivalisa ikarada nange balebile manjesi nabaphethikhetjhi bayithatha ikhetjhi ikhambile ikhambile bayithatha yoke bese uzozithola sowusemrarweni yeke ngibona ngathi kungcono ukuthi uphathe ikaridi.